Ndingamnika ezi zikhumbuzo zilandelayo. Izinto ekumele azenze, hamba kwindlela ekhuselekileyo, qaphela phambi kokuba uwele indlela, ungathethi nabantu ongabaziyo, bika nantoni engalunganga, yiya rhoqo esikolweni. Izinto ekungafanelanga azenze, ungamkeli izinto kubantu ongabaziyo, ungadlali endleleni, ungacofi ifowuni uhamba, ungatshintshi indlela ngaphandle kwesizathu. Isilumkiso sokugqibela, hlala uqaphele.

Nazi izinto ezenziwa ngabaqhubi beetekisi ezihlala zicaphukisa abantu. Ukungayilandeli imithetho yezendlela, ukumisa naphi na, ukuqhuba ngesantya esiphezulu, ukungahloniphi abakhweli, ukungalandeli umgca, bayatyelela. Ezi ke zizinto ezenza abanye abahambi bazive bengakhuselekanga okanye bengahlonitshwa.

Amaxabiso epetroli atshintsha kuba amanzi epetroli eyahluka ehlabathini. Xa abantu bethenga kakhulu ipetroli amaxabiso ayenyuka. Iingxaki kwezopolitiko emazweni athumela ipetroli, ixabiso le-dollar liyatshintsha, iindleko zokuthutha nokulungisa ipetroli ziyatshintsha. Ngoko ke amaxabiso epetroli awahlali efana ngenxa yezinto ezininzi ezenzekayo.

Abakhenkethi banomdla kwiRobben Island kuba yindawo enembali enkulu, ifundisa ngobunzima bomzabalaza wenkululeko eMzantsi Afrika. Ihambo nge-boat iyonwabisa kwaye inika amava ahlukeneyo. Inika ithuba lokubona iintolongo zakudala nezikhumbuzo. Yindawo yehlabathi ekhuselweyo yiUNESCO. Le ndawo ibalulekile, inemfundiso kwaye ichukumisa iintliziyo.

Le into kunzima ukuba isebenze ngokupheleleyo ngenxa yezizathu ezilandelayo. Abazali bafuna into ekhuselekileyo nethembekileyo. Iinqwelo zabucala ziye zikhethwe ngenxa yokuba zifika ngexesha, zicocekile kwaye abantwana bayazazi. Ezam izimvo zithi kungcono kubekho intsebenziswano phakathi kweetekisi kunye neenkonzo zabucala, kuqinisekiswe ukhuseleko labantwana kunye neenkonzo ezisemgangathweni. Ukukhuphisana kakuhle kunika abazali ukhetho kwaye kuxhobisa uqoqosho.

Nazi iingenelo zempilo zokuhamba ngeenyawo. Kuyazilolonga umzimba, kwehlisa uxinizelelo lwengqondo, kwehlisa amathuba okugula, kuphucula ukujikeleza kwegazi, kuwugcina usemgangathweni omhle umzimba. Ukuhamba ngeenyawo kuyindlela elula yasimahla nenempilo yokugcina umzimba esempilweni.

Abantu abaninzi bangalwamkela uthutho lukaloliwe olukhawulezayo kuba luyakhawuleza kwaye lithembekile, lwehlisa ingxolo neendlela ezigcwele iimoto kwaye lunceda abantu abangenazo iimoto. Kodwa kukho iinkxalabo efana nezi, iindleko eziphezulu zokwakha nokuqhuba, ukufikelela kwiindawo ezikude okanye ezisemaphandleni, ukhuseleko lwabakhweli, ukungathembeki kwezinye iinkqubo zikarhulumente. Ukuba kurhoxwa iinkxalabo zokhuseleko, ukufikeleleka kunye nexabiso, abantu bangayamkela lula le ndlela yezothutho.